Ngokosiko lamaZulu, ukudla kudlala indima enkulu emcimbini ehlukahlukene, amasiko kanye nokuphila kwansuku zonke. Ukudla okuthile kugcwele ngezincazelo ezingokomfanekiso, ukudlulisa inhlonipho, ukubonga nokuhlonipha okhokho, abadala kanye nomphakathi

Ngokwazi kwami, uma kufika abakhongi bezocela kubo kwentombi, kuyaye kufike abomalume nabakhongi bezokhongela umkhwenyana. Bafike esangweni lakubo kantombi, bamemeze basho izibongo zentombi. Mase kubakhona ovelayo, ababuze ukuthi bangobani, bazisho ukuthi bangobani, kubuzwe intombi ukuba iyabazi na.

Kubaluleke kakhulu ukunika izingubo ezintsha zomuntu wesilisa osuke esigabeni sobontwana eya kosobudala, ngoba lokho kuyamenza ukuthi azibone njengomuntu osekhulile. Naye azibone esingakwazi ukuthatha izinqumo eziphusile zokuba umuntu omdala. Ngeke kusafana. Impilo ngeke isafana nasebuncaneni bakhe. Uzobe esethatha izinqumo eziphusile ngoba nakhu semdala ngokweminyaka

Uma bonke abantu emhlabeni begqoka izingubo zendabuko noma ukugqoka kwansuku zonke, kungenzeka kube nomthelela omkhulu emphakathini nokuthi abantu baguba kanjani amasiko abo. Ukugqoka izingubo zendabuko nsuku zonke kuzosiza ekugcineni nokukhuthaza amagugu amasiko, ikakhulukazi emiphakathini elwela ukugcinwa amasiko. Kwakuzosebenza njengesikhumbuzo somlando wabo, amasiko namagugu. Abantu babezoziqhenya ngokubumba kwabo amasiko. Futhi umphakathi ibizobuthana ndawonye ukugubha amagugu abo ahlukile.

Okokuqala ezokuxhumana aphenduke ithuluzi elibalulekile labantu abangamaZulu ukuba baxhumane nomphakathi namasiko. Amaqembu a-Facebook, izingxoxo ze-WhatsApp kanye ne-Twitter, zinikezelwa emasikweni amaZulu namagugu ziyezahluma. Zivumele abantu ukuba babelane ngemininingwane, babuze imibuzo, futhi bazibandakanye nezingxoxo ngamasiko abo.

Ukucela isihlobo esihle yilapho umuntu wesilisa noma indoda ithumela abakhongi kubo kwantombi yakhe ukuba bayocela ubudlelwane bephethe izinkomo noma izinkomo zemali.

Ukuhwebelana kwembulunga yonke kwenze kwabalula ukuthi abantu bathole futhi babone amasiko ahlukene avela emhlabeni wonke. Lokhu kuholele ekuhlanganiseni kwezitayela, nabantu abafaka izinto ezivela emasikweni ahlukahlukene ngomqondo wabo wemfashini. Isibonele, ama-print-i ama-Afrika, e-Afrika namaphethini manje afakwa kwimikamo yezingubo zanamuhla abenze bafinyelele futhi babe yinto enhle.

Ngesikhathi sokuqamba imikhosi, abaholi bomoya banesibopha sokucela amadlozi futhi bafuna izibusiso zabo zokuvikela ingane. Bahola imikhuleko futhi benza amasiko ukuqinisekisa inhlala kahle yengane, ukuchuma kanye nenhlanhla enkulu.

Ukufanekisela ukuqala okusha kuyintambo evamile emasikweni. Izingubo ezintsha zimelela isiqalo esisha. Iziqalo ezintsha nekhefu kusuka esikhathini esedlule. Lokhu kubonakala esikweni lamaZulu, lapho izingubo ezintsha zimelela khona ukuguqulwa komfana ebudaleni. Ngokufanayo emasikweni amaningi, izingubo ezintsha zivamike ukubonwa njengophawu lwenhlonipho nesithunzi. Kukhombisa ukuvuma komphakathi kokukhula komfana kanye nesimo esisha.

Imboni yezemfashini imakethe yomhlaba wonke, futhi imikhiqizo eminingi yemfashini yamazwe omhlaba ibakhona ezimakethe ezisendaweni. Le mikhiqizo ivamise ukukhuthaza izitayela nezitayela zawo zakamuva zemfashini ngeziteshi ezihlukahlukene zokukhangisa, kufaka phakathi i-television-i, omagazini kanye nokukhangisa online. Ngenxa yalokhu abantu bavezwa izinhlobonhlobo zezitayela zemfashini kanye nezitayela ezingabumba imikhuba yabo yokugqoka.

Ulimi lubamba iqhaza elubalulekile kakhulu ekubumbeni ubunikazi bethu besiko, nokuthola ukuthi sizibona kanjani thina nendawo yethu nemiphakathi yethu yamasiko. Kusebenza njengesixhumanisi samagugu ethu, amasiko, kubumba, ubunikazi bethu futhi kudlulisela amagugu ethu amasiko.